Ukwahluka kusisipho esikhulu ingakumbi xa uzamkela ukuba wena wohlukile kwabanye abantu kuba wena awusoze umoshe ixesha lakho uzama ukuzenza umntu ongenguye.

Ndingamcebisa ukuba kufuneka abe ngumntu onomonde, akwazi ukunyamezela kwaye angazinaki iimpendulo ezizawubhalwa ngabanye abaphembeleli nabalandeli bakhe.

Ndingabhala loo nto ndifuna ukuyibhala. Emveni koko ndiyenze isibhengezo, ndiyibhatalele ibhengezwe.

Yibhola ekhatywayo yamantombazana nebhola yezandla, i-handball ngokolwimi lwasemzini.

Ndicinga ukuba kungamnceda ngokuba azimisele kwixesha elilandelayo.

Hayi, kuba baye bavele besebenzisa iziyobisi. Abanye bavela benxibe izinto ezingafanelanga kunxitywa kwiindawo ezigcwele abantu. Abanye bavela bethetha ngokwabelana ngesondo.

Ukuba khona kweetumente kuza kwenza ukuba kuphuculwe izinga lamabala esinawo, kwande amathuba omsebenzi, kunyuke izinga labakhenkethi.

Sisakhono sokukwazi ukusombulula iingxaki ngokukhawuleza nesakhono sokukhumbula ngokukhawuleza.

Baye bafunde kade ukuthetha, balale kakubi ebusuku. Abanye babanezifo zasengqondweni ezifana ne-depression, i-anxiety nezinye.

Mna ndithanda iCandy Crush. Esiya sandi sokubethana kweeswiti siyandanelisa. Enye endiyithandayo yi-car racing. Okuya kutshayisana kweemoto kuye kundenze ukuba ndiqaphele.

Makwenziwe itumente ezindaweni zasemakhaya. Emveni koko xa kuthathwa abantu abazawudlalela iqela lesizwe makungathathwa abantu abazalwa ngabantu abanemali okanye abantu abahlala kwiidolophu ezinkulu bodwa, makuthathwe naba bahlala kwiindawo zasemakhaya.

Ukudlala ibhola yomnyazi kungakunceda ukuba wakhe abahlobo kuba xa umane udibana nabanye abantwana, uye umbone umntwana ongakwazi ukuba ngumngane naye nitsho niqhelane.

Ibhola ekhatywayo, ibhola yombhoxo kunye nebhola yeqakamba akuzobhola zamamakhwenkwe wodwa. Kangangokuba sinawo amaqela esizwe kwezi ntlobo zebhola. Ithethe ukuthi loo nto umntwana oyintombazane xa engadlala ezi ntlobo zeebhola, ngenye imini angazifumana edlalela iqela lesizwe kwezi ntlobo zebhola.

Angaya ejimini okanye afunde iBhayibhile, athandaze xa kungekho nto ayenzayo.

Ukungaphumeleli kufanele ukuthathe njengesifundo, kunjalo ke nasebholeni. Ukuba ningahlala phantsi xa ningaphumelelanga, nijonge iimpazamo zenu ngenye imini ningazibona niliqela elikhulu.

Ukudlala ibhola embhoxo kungakuncedisa ekwakheni abahlobo ngoba xa nidlala ibhola embhoxo, uzawudibana nabanye abantwana nifundane nitsho niqhelane, ube nabahlobo.

Asinabo ootitshala aboneleyo bokufundisa ukuqubha kwaye sidinga iiglasi zokuqubha, iibhodi zokuqubha kunye kweminqwazi yokuqubha.

Ndingahamba ndiye emaphandleni ndiyova ukuba zeziphi iintlobo zezixhobo abazidingayo. Emveni koko ndiqinisekise ukuba ziyafikeleleka ezandleni zabo izibonelelo nezixhobo.

Abantu baye badibane ngokwezinto abazithandayo.

ISouth Africa iyiphumelele kane indebe yehlabathi yebhola yombhoxo. Loo nto indenza ndizive ndinomdla wokubukela ibhola embhoxo.